isembatho esibizwa bona inaka libhrugu, libhrugu elitjhiya elitjhiya i-space eenyaweni.

Izambatho okuthiwa yiphotho zizambatho zesintu.

Iphephethu ngileya egqokwa bentazana lokha nabenza isintu.

sikhumba sekomo, lesi abasigqokayo amadoda lokha makunemiberego.

Ithimba sigqokwa bomma lokha makunemiberego yesintu.

Itjorholo yinto egqokwa bomma ngaphambili ngaphambili lokha makunemiberego.

Iporiyana iporiyana yinto egqokwa madoda entanyeni lokha makunemiberego. Abanye bayayigqoka ngokuhlobisa ngo-September, into ebayibiza bona yi-cultural day.

Amapatlangwana zizinto abaziberegiselayo lokha mabagidako.

Umtjhotjho sisagila namkhana ngithini? Ngithi i-knobkerrie namkhana ngithi sibhuku esiphathwa masokana.

Ibhegela libhande.

Amanambasikhambe ziinyathelo ebazigqokayo lokha mabenza isintu namkha esikhathini sanje sebayazimbatha ukUberega ngazo, bezithandwa khulukazi bogogo mabayogida.

Amacici buhlalu lobu obugqokayo eendlebeni.

Ibherede sigqoko esimbathwayo ehloko ebesithandwa khulukazi babantu bakade mabayokwenza isintu namkha mabasigqokayo sisefetjhenini, besithandwa khulukazi babantu bakade ibherede.

Idzila yinto ebeyigqokwa bogogo kade kodwana nanje bayayayigqoka lokha nakunomberego. Idzila yinto abayimbathayo entameni, amaNdebele.

Amatshenga ngesiZulu bathi babantu abahlongakala kade zesintu.

Iyerhana namkha iyafana nesiyaya. Iyerhana into egqokwa madoda, iyafana icitjhe ifane nerhabi.

Igejana yinto abayifaka ehloko, yesintu.

Ingwani sigqoko abasigqokayo.

Ikghororo sisembatho sesintu esigqokwa madoda.

Umlingakobe yinto egqokwa bomma abendileko namkha bomma emnyanyeni, abayigqoka entameni, ede. Buhlalu obude namkha ngithi umncamo omude abawurhatjha phasi lokha mabagidayo.

Awa, angiyazi inyoka.

Inyoka sisembatho esigqokwa namkha ibhayi eligqokwa yizangoma.

Isambatho esenziwe ngewuli.

Isithithirimba sigqokwa madoda namkha ngithi amasokana lokha mabaya ngentabeni.

Amadoda awambathi isithimba ngombana bafazi abambatha isithimba begodu ngilesi esihlala ngaphambili ebasibiza phecelezi nge-apron.

Isiqobotjhelo sipelede. Yinto abayifasayo lokha mabafasa ingubo, abaqobotjhela ngayo.

Angiyazi itjhole.

Icuba mrorho omila yoke indawo.

Yinto egqokwa bentazana bentazana lokha makunomberego or nofana lokha nabenza isintu.

kulokha abantu mabazongena ekhenu, mabangena bananazele egeyidini.

Awa, angiyazi isidonodono.

Namkha ligama ebebaliberegisela lokha kade emasontweni.

Igugu yinto okuthiwa sigubhu namkha i-drum lakade ebebalibetha, nanje bakhona abasalibethayo.

irhalani muvumo wakade begodu wesintu namkha wesonto ebebawucula kade namkha makunemiberego.

Abomma bavuma bavuma igwabo lokha makunamasokana lokha ingoma mayiwele.

Isetjherere.

yipembe abayibethayo lokha nabafuna ukubanga itjhada namkha lokha nabafuna woke umuntu bona ezwe namkha athule.

Mrhwabha namkha umqwebu yinyama ehlaza enekiweko yabetjhiswa mmoya.

Umgade kukudla okwasentabeni, lokhu okudliwa ziimfene.

Umrorho sitjalo esihlaza esitjalwayo. Kukhona kwezinye iindawo la sizimilela khona ngengadini.

Iqatjha angilazi.

Umratha lipapa elenziwa ngepuphu.

Isiphila mbila, yinto etjalwayo.

Lokha makaqeda ukubelethwa uwenzelwa imbeleko.

Umntwana igama abamthiya lona, uthiywa ngumama womntwana namkha ubabomntwana namkha ugogo lomntwana.

Inongwana, makuthiwa inongwana yomntwana yaye sekuthiwa isibhono somntwana.